Izinselela zingaba zindle ziphinde zibe zimbi. Kodwa-ke, sizoqala ngezinselela ezinhle. Izinselela ezinhle ukuthi uma umuntu enesikhathi zokuzilibazisa engakwazi ukuthi azivocavoce. Phela uma ezivocavoca usuke esiza nomzimba ukuthi ungalulazeki, kanti-ke futhi usuke enzela nokuthi engaguli kalula. Kepha uma umuntu enesikhathi sokuzilibazisa, kodwa-ke angasisebenzisi ngokuzivocavoca, engathola esegula, ngoba phela nomzimba uzosuke ungakwazi ukusebenza kahle, ngoba uzobe ehleli phansi engenzi lutho.

Uma ngicabanga ngezinto zokuzilibazisa, ngiye ngicabange kakhulu ngezinto eziphekwayo ngoba, akukho ubumnandi okudlula ukuthi uhlale ekhishini bese futhi uyapheka izinto ezahlukile. Kodwa-ke futhi ngaloku kupheka kwakho bese futhi uba nenzuzo yemali. Ngakho-ke, mina ngizithandela izinto ezisebenzisa ukupheka, kanti futhi ezisekhisini kakhulukazi, nalokho futhi ngijabula ngoba kungingenisela imali.

Uma ngiwina emncintiswaneni ekade ngiwudlala ngingedwa, noma bengiwudlala nabangani bami, ngiye ngizizwe ngeneme kakhulu. Phela mina ngiyakuthanda ukuphumelela, kanti-ke futhi ngiye ngenze isiqiniseko sokuthi angeke ngize ngijabule ngedwa, kepha ngimema wonke umuntu ukuthi ajabule nami. Lokho ngikwenziswa ukuthi angithandi ukuthi ngithokoze ngingedwa, kanti-ke futhi angikuthokozeli ukuthi uma ngijabulile abanye abantu babe bengeneme.

Yebo, zikhona izinto ezokuzilibazisa engingathanda ukufunda ngazo. Okunye nje engiye ngikucabange, ukuthi ngiyafisa ukuziqalela elami ibhizinisi lokupheka. Ngakho-ke ulwazi engingalijabulela ukuthi, ngingakwazi mhlawumbe ukuthi ngiqale kanjani ibhizinisi lami lokupheka, iziphi izinto ezidingakalayo zokuthi ngikwazi ukuphakamisa ibhizinisi lami? Kanti-ke futhi nokuthi ngicwaninga kanjani ukuthi amakhasimende ami ayaluthokozela usizo lwami, noma lezi zinto engizobe ngisuke ngizidayisa na?